Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhokatiro ka ntlha ya gore o feleletsa e le gore go na le poso e ntshwantse o e apply-ele, o bo o feleletsa e le gore, o fitlhela e le gore data e turu ga o kgone go tla e reka or-e o kgone go apply-a, mme bo o tlholwa ke letsatsi leo poso e tswalwang ka yone.

Mo nakong ya segompieno go dirisiwa data thata, di dirisiwa go ka tsena mo mafaratlhatlheng, mme nna ga ke reka data ke reka data ya inthanete e leng gore ke kgona go tsena mo go yone gotlhe, ke search-a dilo mo inthanete kgotsa ke tsena mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano, a tshwanang le bo ka Facebook-u, di-WhatsApp. Mme data e ke e rekang ke reka fifty ranta, mme e kgona go ntsaya sebaka sa kgwedi, mme ke dira gore tlhopha yone e nne botoka mo go tse dingwe, e botoka mo go tse dingwe ka gore ke yone e e kgonang go ntsha lobakanyana, ka gore tse dingwe di fela pele ga nako.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fitileng ke ya fifty ranta, mme ke dirisitse lobaka lwa kgwedi dibeke di tla nna nne. Mme fa motho a batla go reka data, o tshwanetse go lebelela gore a data eo, o tlile go e dirisa mo go eng le eng ka gore di a farologana, mme a ka seka a reka e nnyane ka gore e tla fela ka bonako, pele ga ka etsa se ne a batla go se dira.

Ke data ya di-gig-e di le ten-e e ntumedisang, mme ke e dirisa kgwedi yotlhe, mme ke rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi, fa kgwedi fela e simologa, tsatsi leo la ntlha leo, ke rata e tsena ka lone.

Go lebeletswe gore fa go tsengwa mafaratlhatlha a five gig, lebelo la go dirisa mafaratlhatlha ka mogala o seatleng le oketsega thata ka gore mafaratlhatlha a five gig-e a bonako, mme jaanong a dira gore fa o tsela mo inthanet-e or-e mo sengwe fela mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano, seo se dirang se tsamaye ka bonako, se go seka ga nna le gore neteweke ya sokodisa.

O ya lebenkeleng o reka data, mme fa tsena go ka tswa fela mo goreng o dirisa MTN-e, Vodacom-o, Telkom-o or-e Cell C or-e tse dingwe, mme tshwan'tse a itse gore o tobetsa dinomoro tse fe gore e tsene.

Ke tla boela ko morago, mme ke shebisise gore e feleletse ka e dirilwe ke tsenye thapo. Mme gape ke tla netefatsa gore data ya ka e bolokesegile ka e ka go tla ke sheba gore a gona bape ba e leng gore ba e dirisa, data ya me ke sa itse.

Fa ke ya lebenkeleng ke reka data kgotsa mowa go fetolela, ke nagana fa ke reka mowa ke o fetolela go data go botoka, ka gore ke one mokgwa o e leng gore ke a o rata o and-e o boloka madi ka gore go na le dilo tse di bitswang di-promotion-e. Ga o rekile mowa jaanong o kgona go reka data ka mowa mme o e reke ka tlhwatlhwa e ko tlase, go na le fa o reka data go tswa mo mabenkeleng.

Fa ke na le data mo mogaleng wa ka, mme tsala nngwe yaka e tlhoka go ka romela kopo ya tiro ka email-e, mme a sena data, re le mo mafelong a farologaneng, ke tla kgona go arologana data le ene ka mofuta o latelang, go na le di-App-e tsa di-service provider, tla ke dire sekai sa MTN, fa o na le App-e eo go na le mo o tsenang teng, e botsang gore o batla go arologana data le mongwe, wa tsena mo, oa tsenya dinomoro tsa gagwe, fa o fetsa o bo mmolelela gore o dirile then a tsene mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano, di-email-e then a kgone go romela kopo ya gagwe a ntse a le kgakala le wena, le wena o ntse o le kgakala le ene.